Ku hlayisa mali swi na nkoka hikuva a swi tiveki leswaku khombo kumbe nchumu lowu nga lavaka mali hi ku hatlisa u ya ta rini. Loko u hlayisile mali loko khombo kumbe nchumu lowu nga lavaka mali wu ta hi ku hatlisa u nga ri na yona, u tirhisa mali ya wena leyi u yi vekeke.

Twisisa leswaku ku lomba mali swi lava munhu loyi a tirhaka, naswona a swi fikeleleka a swi fikelelelaka. Hikuva loko u nga u nga tirhi kumbe u hola mali leyi yi nga ringanelangiku, swi ta ku tikela ku tlherisa mali leyi u nga lomba. Leswi nga ta endla leswaku u tlhela u lomba yin'wana ku kota ku tlherisa liya, u hetelela u ri swikweletini swo tala.

Xi nyika vanhu lava va xi fikelelaka naswona u hakela loko se u loko u hetile ku dyondza u kumile ntirho. A hi xikweleti lexi xi nyikiwaka wun'wana na wun'wana.

Mhaka yo lomba eka vamachonisi vo ka va nga na ntwela vusiwana, swi na switandzhaku hikuva va nga ku tekela nhundzu ya wena loko u tsandzeka ku hakela, kumbe va ku ba va ku vavisa. Laha u nga ta ka u nga koti ku report-a kumbe ku vika ku vilela ka wena emaphoriseni hikuva a swi le nawini.

Xipfuno xa swa vutshunguri i xilo lexi u hakelaka n'hweti na n'hweti, nakona loko u ya eka dokodela kumbe exibedhlele u tirhisa rona leswaku u nga hakeli mali kambe u tirhisa xipfunavutshunguri lexi ku ku hakelela. Na loko u lava madokodela lawa ya hlawulekisaka hi ku tshungula mavabyi yo karhi, swa pfuna hikuva madokodela ma durha naswona swilo swa mfumo swi famba hi ku nonoka laha Afrika-Dzonga.

Van'wamabindzu lava va tirhisaka mali ya matikomambe swa va khumba hikuva, loko va xava swilo kusuka ehandle swa va durhela kambe lava nga le handle loko va xava swilo eka vona, swi va swi ri eka nxavo wa le hansi hikuva mpimo wa mali ya laha vona va nga kona yi va yi ri na ntikelo wa le hansi swinene. Leswi endlaka leswaku vona va nga vuyeriwi hikuva va xava ku durha va tlhela va xavisa hi nxavo wa le hansi swinene.

Xo sungula ndzi nga vutisa leswaku swi teka masiku kumbe nkarhi wo fika kwihi leswaku mali yi fika? na ku tiva leswaku munhu u hakela mali muni loko mali yi huma yi ya etikweni ra le handle? Na ku tiva leswaku bangi ya le handle leyi ndzi send-elaka eka yona, yi tiyisisiwile ke?

Xikweleti xa bindzu xi tekiwa hi bindzu laha xi tirhelaka bindzu ku fana na ku xava switirhisiwa, xitoko, kumbe ku aka muako wa bindzu. Laha yi tlherisiwa tekiwaka hi vito ra bindzu yi tlhela yi tlherisiwa hi bindzu hinkwaro. Kambe xikweleti xa munhu hi yexe i xikweleti lexi munhu a xi tekaka hi vito ra yena. Laha a aka a a a endlaka swilo swa yena ku fana na ku aka, kumbe ku xava movha. Leswi swi nga swa yena a tlhelaka a tlherisa hi vito ra yena.

Ku veka mali lo ku ku nga na mbuyelo wa le hansi, na ku veka mali lo ku ku nga na mbuyelo wa le xikarhi. Eka mbuyelo wa le hansi hi laha u vekaka eka tibodo, laha mbuyelo wa kona wu nga le hansi swinene. Na lowu wa le xikarhi hi lowu ku xaviwaka leswi vuriwaka ti-shares-e laha mbuyelo wa kona.

Swi nga endla leswaku u thyaka eka vito ra wena, laha swi nga ta endla leswaku u nga ha koti ku pfuka u lombe xan'wanchumu. Kumbe swi endla leswaku va ku tekela nhundzu ya wena leyi u nga tshega hi yona loko u ri karhi u endla xikweleti. Leswi swi nga fana na yindlu, movha, nhundzu, leswi va nga ta swi xavisa leswaku va kota ku pfala xikweleti xa wena.

Ndlela yo antswa i ku tirhisa bangi hikuva ematirasini yi nga tekiwa hi munhu u nga swi voni, kumbe ku humelela khombo ku tshwa na yona yi tshwa. Kambe ebangini a ku na lexi nga ta humelela, yi hlayisekile loko wena u nga yi tekanga.

Loko muholo wu ri ehansi swi kahle, hikuva swi nga teka malembe yo hlaya u nga se kota ku fikelela ku yi xava hi mali yi helerile. Kambe loko muholo wu ri henhla u nga ti vekela mali ya wena malembenyana yo hlaya, ya nga hlaya ngopfu u kota ku ti xavela yindlu ya wena hi mali yo helela.

Hi ku vutisa swivutiso loko a ri karhi a teka ndzindzakhombo lowu hikuva loko u u teka ndzindzakhombo u fanele u vutisa swivutiso. Kumbe loko u sayina ntwanano un'wana na un'wana u fanele u vutisa swivutiso leswaku u va na ku twisisa ko helela.

Sweswi swa olova hikuva u ya hi nkarhi lowu wena u wu lavaka, kumbe hi siku leri wena u ri lavaka naswona swi hlayisa nkarhi swi tlhela swi hlayisa mali.

Xana hi yihi ntiyiso wa wa leswaku mali yi hlayisekile eka bangi ya le fonini naswona loko u send-ela munhu mali, hi xihi xo tiyisisa leswaku ya fika xa vunharhu xana ku tirhisa bangi ya le fonini swi tirhisa data na?

Ku chava xikweleti. Loko vatswari va vona leswaku dyondzo ya kona hi leyo durha, va nga va ni ku chava ni ku teka xikweleti hikuva swi nga va tikela ku xi hakela.

E-e, loko munhu a hlongoriwile entirhweni a nga kumi mali ya mpfumala ntirho kumbe UIF.

A swi ta endla leswaku vanhu va endla loko va humeleriwe hi khombo ntsena, kambe va nga endleli leswaku vumundzuku bya vona byi va byi hlayisekile.

Akhawunti ya cheke i akhawunti leyi tirhisiwaka siku na siku ku xava, ku send a mali, kumbe ku humesa mali ebangini. Akhawunti wo hlayisa mali i akhawunti leyi yi nga na ntswalo, yi nga na ku pimela ku va munhu a humesa mali, naswona a yi tirhi n'hweti na a yi tirhi siku na siku.

Tibangi hinkwato ta laha Afrika-Dzonga ta lombisa mali ya ku dyondza. Absa, Nedbank, Standard Bank, Capitec ta lombisa vanhu nakona, ku hakeriwa ka tona, ta yelana ta fana.

Swi endla leswaku loko u kula u va u ri na xikongomelo evuton'wini bya wena u va u swi tiva leswaku rifuwo ra wena u va u sungule ku ri maka laha swi olovaka hikuva a wa ha sunguli ehansi wo ndlandlamuxa leswi u nga na swona swi ya emahlweni laha swi kulaka kahle ku nga ri ku jaha kumbe ku nga ri na leswi swi ku tlheriselaka endzhaku.

Loko u sungula ku hlayisa mali wa ha ri tsongo swi khumba hi ndlela leyinene maqhinga ya wena yo aka rifuwo hikuva se u aka u ya mahlweni a wa ha sunguli masungulweni a wa ha sunguli hi xo sungula se wo ti makela leswaku swi kula swi nghenisa mali hi ku tala.

Ndzindzakhombo wa xilahlo wu katsa bokisi wu katsa ndhawu yo veka mufi laha ku nga moxara yi tlhela yi tin'wana ti tlhela ti ku nyika na ribyi titlhela ti ku pfuna ku lahla malahlelo vatirhi va ndzindzakhombo hi vona va mu pfunaka ku lahla titlhela ti tin'wana ta tona ti tisa na swakudya hi siku ra nkosi kumbe hi wavutlhanu leswaku swi ta kota ku pfuneta laha kona.

Ku tshova swirho munhu wun'wana ndzi swi vona ku ri ndlela yo biha kumbe ku ri ndlela ya vukhamba swinene hikuva loko munhu a lombisa mali u fanele ku tsarisa bindzu ra yena leswaku a ta va na mpfumelelo wa leswaku loko vanhu va nga n'wu hakeli a teka nchumu wo karhi endlwini ya ya vona kumbe eka swilo swa vona leswi nga ta kota ku pfala xikweleti xa vona kumbe ntsengo wo ringana na xikweleti xa vona lexi va nga xi teka eka machonisi.

I vavasati swi vangiwa hikuva vavanuna vo tala i vanhu lava rhandzana leswaku loko va kuma mali va yi tirhisa hinkwayo hi nkarhi walowo kambe va xisati i vanhu lava nga na mikunguhato yo karhi hi mali loko va ri karhi va tlanga switokofela loko xi va tlangela va teka mali liya va endla swa nkoka leswi va nga koteki ku swi fikelela hi nkarhi wun'we hi mali ya vona.

E-e a swi kahle hikuva loko u xave movha hi xikweleti u hakela mali yo tala ku tlula leyi a wu ta va u xavile hi yona movha loko a wu nga xavanga hi xikweleti, xikweleti xi tlhela xi va na xitandzaku xa leswaku loko minxavo yi tlakusiwa na xikweleti xa movha xa tlakuka loko minxavo yi tlakusiwa kotara na kotara xikweleti xa movha xa tlakusiwa leswi swi nga ku tlheleriselaka ndzhaku eka ku hakela movha wa wena naswona i xikweleti xa nkarhi wo leha lexi fikaku lomu ka ntlhanu wa malembe.

Ni vona ku ri swilo swa ku olova swinene swi olovise swilo hikuva khale munhu a fanele a ya denda hi siku leri mudende wu taku hi rona naswona a swi endla leswaku tilayeni leti foriwaka ti leha kambe loko u denda hi khadi ra le bangini u ya eku tekeni ka mali kumbe eku xaveni hi siku leri wena u ri tsakelaka hikuva mali yi va yi tshamile endzeni ka khadi ra wena a yi pimeliwi ku u teka namuntlha u yi teka siku rin'wana na rin'wana leri wena u twaku u tsakela ku ya u ya yi teka.

Ndzindzakhombo wa vutomi i ndzindzakhombo ya vutomi bya wena laha loko wo tshuka u humeleriwe hi swin'wana ku fana na ku lova va ndyangu wa wena lava u vaku u va tsarisile va ta sala va kuma mali yo karhi leyi yi nga ta sala yi ya mahlweni yi va yi va hlayisa ndzindzakhombo i wu hlaya wu khavhara vutomi bya wena loko u karhi u hanya leswaku loko u lovini lava u va hlayisaka va nga sali va hlupheka.

Leswi swa pfuna hikuva swi endla leswaku na lava va nga ri ku na na makhadi ya le bangini loko mali yi nghena va kota ku yi kuma emavhengeleni emavhengeleni ya ku xava swakudya hikuva emavhengeleni ya ku xava swakudya a ku na swimalamalani leswi hakeriwaka swa ku tala naswona swi hlayisekile hi matimba.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va rhanga va lavisisa eka ti-bank-e to hambanahambana leyi nga na mintswalo ya le hansi, yi tlhela yi va na mahakelelo ya le hansi, va tlhela va languta value ya yindlu leyi va lavaka ku yi xava va tlhela va va endla vulavisisi bya yindlu leyi va lavaka ku yi xava. Naswona swikweleti swa vona swi va swi tshamisekile va nga ri na swikweleti leswi va nga tshama va nga swi hakeli, loko va nga se ehleketaka ku xava yindlu kumbe loko va nga se tekana.

Mhaka yo va yi tirhisa tifoni ta hina ku xava airtime yi olovisile hikuva loko u nga ri na mali, u yi nga yi khoma hi voko wa kota ku xava airtimenaswona airtime yo xava efonini a yi tlhandlekeli mali, xikombiso loko u xava ya five rhandi u xava ya five rand, kambe loko u xava eka lava va xavisaka hi mali u xava u ngetela one rand fifty. Leswi swi olovile hikuva u kota ku xava airtime u ri kwihi kumbe kwihi hi nkarhi wihi kumbe wihi, lowu wena u u twaka u lavaka ku xava airtime kumbe na loko yi ku helerile exikarhi ka vusiku kumbe navusiku wa ti xavela u ri endlwini ya wena.

Ya pfuna hikuva yi kumeka loko munhu a nga ri eku tirheni, naswona a va a heleriwe hi ntirho. Ya pfuna hikuva u kota ku fikelela leswi a swi fikelela loko a ha tirha, u kota ku xava swakudya a dya na vana va yena, a hlayisa ndyangu wa yena hi mali leyi a nga ta yi kuma. Kumbe a ku nga ri na leyi a yi ta yi kuma loko a ku nga ri UIF hikuva yi huma loko munhu a nga ha ri ku tirheni ya pfuna swinene evuton'wini bya munhu, yi pfuna ku n'wi hanyisa loko a ri karhi a ha lava ntirho wun'wana.

Swa pfuna loko u xi hakela mahlweni kumbe u xi hakela kahle n'hweti na n'hweti, hikuva swi endla leswaku credit record ya wena kumbe ntsariso swikweleti swa wena wu va lowu kombaka leswaku munhu loyi hakelaka ku kahle. Naswona loko u hakelaka mahlweni a swi vuli leswaku u fanele u tlula tin'hweti tin'wana u nga hakeli hikuva hambi u hakelerile mahlweni, ku tlula swi tlhela swi ku onhela ntsariso wa wena wa xikweleti kumbe credit record se xa nkoka .

Ndzi nga tsarisa bindzu ra mina naswona ndzi nga lombisa vanhu lava nga kumaka mpfuneto wa mfumo wo tanihi mudende na vanhu lava tirhaka, va nga na nkombiso wa leswaku va hola loko n'hweti yi hela. I vanhu lava ni nga va lombisaka hikuva na swi tiva leswaku ku ndzi hakela swi nge tiki ngopfu hikuva loko n'hweti yi hela mali va ta yi kuma, kumbe va ta ringetela ku pfala pfala swikweleti swa vona. Ku nga ri hi munhu loyi a nga tirheki a nga swi tiveki leswaku mali yo ndzi hakela u ya yi kuma rini, kumbe loko swi te yini.

Hikuva mali ya kona yi na ntswalo wa le henhla swinene ende loko u ri munhu loyi a nga tirheki kahle ku yi pfala swa tika. U ta lomba eka van'wana ku yi hakela machonisi hikuva u ri karhi u n'wi chava, loko u ri eka vamachonisi u huma u tlhela u lomba ku ya hakela lavaya a wu lombe eka vona ku pfala machonisi, yi tlhela yi va na ntswalo wa le henhla ku tlula lowuyani, u tlhela u ya lomba eka vanhu van'wana. Hi leswi endlaka leswaku u kuma eka machonisa swi tika hikuva ku pfala swikweleti swa wena swa hlwela, swa tika naswona swi tala ku tlhela swi ku nghenisa eka swikweleti swo tala ku tlula leswiya a wu ri eka swona.

Baloon payment i mali yo yo tala leyi munhu a yi humesaka kumbe a yi hakelaka e garage loko a xava movha emasungulweni ya xikweleti xa yena, kumbe emahetelelweni ya xikweleti xa yena. Leyi endlaka leswaku xikweleti xa wena xa n'hweti na n'hweti xi hunguteka eka mali leyi a wu fanele wu humesa yona. Kambe u fanele u va u kha u swi tiva leswaku emahetelelweni ya xikweleti xa wena u ta va u hlengeletile kumbe u kumile mali yo tala yo karhi leyi u nga ta yi humesa kahle kan'we naswona xikan'we, yi nga ha humi hi n'hweti na ku ya hi n'hweti kambe u yi humesa xikan'we emasungulweni kumbe emahetelelweni ya xikweleti xa wena.